Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane, ke ne ke tshogile tota. Ke ne ke fofela kwa lefelong la kwa Durban, mme ke ne ka tlwaela pele ga ke fitlha kwa teng.

Nna nka eletsa go pagama sefofane sa poraefete, ke a se tshaba maar ke batla gore ka lengwe la matsatsi ke kgone go se namela, ke ikutlwe ke le mo go sone.

Fa o tsena kwa boemelafofane mo Aforika Borwa, fitlha boemelong jwa difofane di le bonnyane diura tse tharo pele difofane di fofa. Tlhopha sefofane sa gago, tlhatlhobo ya pabalesego, tlosa diratswana tse di kwa godimo le mo sekgwathe, neela metšhini ya ileketeroniki jaaka laptop-o kwa thoko. Fa o goroga kwa Nigeria, tlhatlhobo ya immigration, fa passport-o kana VISA ya gago. Ba ka botsa ka sebaka se o yang kwa go sone le gore o tla nna lobaka lo le kae. Tlhatlhobo ya pabalesego ya bag-e e ka sekasekwa ke ba customs. Ba tla bona bag-e ya gago, bona nomoro ya carousel ya difofane tse o tswang mo go tsone, tsamaya kwa ntle, bona tsela ya go tswa mo boemelong.

Tsela ya dibese mo teropong ko ke nnang mo go yona e siame thata, mme se ke sa se kgatlhegeleng ke gore bontsi ba nako ga di a kwala le go lemosa badirisi ba dibese gore e feng e ya kae. Mme seo se ka baka gore motho a feletse a pagama bese e seng yone.

Go dirisa karata e e botlhale go save-a nako ebile ga go senye nako go le thata yalo. Mathata ke fa o ka e timetsa, gonne o tshwanetse o ye go tlatsa fororomo gape ya gore o kopa karata e nngwe. Mme seo se tla dira gore o seke wa kgona go dirisa bese ka nako e o sa ntseng o emetse karata ya gago.

Se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke boikarabelo le boitshwaro. Mokgweetsi o tshwanetse go nna le maikutlo a pabalesego a tlhokomele bapalami le tsela. O tshwanetse go tshwara nako sentle, kitso ya tsela le melao ya tsela, boitshwaro jo bo botoka mo bathong, go bua sentle le batho. Tlhokomelo ya boitekanelo, mokgweetsi yo o siameng o tshwanetse go nna a itekanetse mo mmeleng go kgona go rarabolola mathata fa o na le bothata mo tseleng. Mokgweetsi o tshwanetse go akanya ka potlako go netefatsa pabalesego ya bapalami, go fitlha ka nako, go dira gore loeto lo nne le boiketlo, go thusa batho ba ba nang le ditlhokego tse di kgethegileng go nna sekao mo setšhabeng. Mokgweetsi yo o siameng ga a kgweetse fela, o kgweetsa botshelo jwa batho ba le bantsi ka tsholofelo, pabalesego le seriti.

Ke dikotsi di le dintsi tse di ka diregang fa go na le strike-e, gonne go le gantsi batho ba dirisa matlapa go kolopa batho kana go kolopa dibese. Go ya ka nna, batho ba ba yang tirong ba amega ka gonne ba feleletsa ba sa fitlha ko mafelong a ditiro tsa bone ka ntlha ya go tlhoka se ba ka pagamang gore se ba ise ko ditirong.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go netefatsa tsamayo e e rileng ya batho. Batho ba le bantsi ba ikaega ka dibese go fitlha kwa tirong. Go oketsa pabalesego, fa dibese di sa tsamaye ka nako, bapalami ba ka tshwana le go tshwaragana go tlala mo beseng go thusa mo tsamaisong ya dibese tse dingwe. Fa bese e ka nkemisa ka dinao, ke itshwarele ka kagiso, se galefe ka mokgweetsi kgotsa bapalami. Nka botsa ka mabaka ka botsalano. Fa go kgonega, nka botsa mokgweetsi kgotsa modiri wa boemela bese ka lebaka la go naya tshedimosetso e e siameng. Nka dirisa ditsela tse dingwe ka bona gore a go na le bese e nngwe kana taxi ya setšhaba. Nka tshwara nako yaka sentle fa ke itse gore bese e tsamaya ka nako mang ke tshwara nako.

Bese e phela e le mo nakong, nkile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore ke ne ke sa tsoga ka nako.